Ndingacela umnini layibrari ukuba andenzele ikhompyutha yam okanye i-laptop ikwazi ukungena kooYoutube, ndimxelele ukuba ndifuna ukubukela iividiyo zeMaths za-online.

Ndingamxelela ukuba angayibukela kumabonakude okanye kwi-intanethi. Ndingamnika nefowuni yam, ndithenge idatha ukuze abukele.

Ndingayibeka kwiholo yoluntu apho kunothi xa imozulu imbi, abantu bangene ngaphakathi baze bafumane leWi-Fi yasimahla. Okanye ndiyibeke kwindawo enebala, kwipali ezabe ilapho kwelo bala ukuba ivumelekile ibekwe epalini, kuze wonke umntu axhamle, ingakumbi abantwana besikolo.

Isola iyabiza kakhulu kunombane kwaye kungafuneka ndihlale ndiyigadile iWi-Fi xa ithe yanxulumana nesola. Abantu bangazikhonektheli kuyo kuba iza kundibiza kakhulu loo nto.

Ebekhe wakhona umntu owakhe wachatshazelwa bobu buqhetseba bokuba ezi bhanki, ii-apps zeintanethi zitye iimali zabantu.

Ndingalinda ixesha elithile, xa isebenza kakuhle ndize ndenze loo msebenzi ubalulekileyo, kodwa ndingaphosi suku, ndiwenze kwangalaa mini.

Kuye kuthi qatha i-intanethi okanye izinto ezibukelwa kwi-intanethi, ooYoutube, ooNetflix nokustrima online, nooWhatsApp, nooFacebook.

Ukhona kuba idatha inyuka mihla le kwaye idatha iyabiza, ingakumbi eMzantsi Afrika.

Akusiyongxaki kuba kule mihla abantu amaphephandaba bawafunda ezifowunini ezineintanethi besebenzisa iidatha zabo. Loo nto ibenzela undlela lula, kunoba bathenge amaphephandaba ezivenkileni yonke imihla.

Andiboni zingxakini mna eziza nalamajelo kuba ukusebenzisa ooFacebook, ooInstagram kuyindlela elula kwaye emfutshane ukuze unxibelelane nabantu, ingakumbi ekuthengeni i-airtime. Yona ihlala ixesha elincinci kunedatha, idatha ihlala ixesha elide noko.

Kunefuthe elibi kakhulu kuba ezinye zezi games zitya imali. Abantu bafaka iimali kuba umntu ecinga ukuba uzakuwina imali enintsi. Loo nto ishiye umntu engenayo nesenti.

Kulungile kwelinye icala kuphinde kungalungi, kuba idatha iyadura. Loo nto ingabanceda ukuba benze imisebenzi yabo yesikolo, kodwa ingaphinda loo nto ichaphazele neefowuni zabo kuba ihekha yasimahla inako ukungalungi kwelinye icala.

Kwixesha elizayo ziza kube ziphucuke ngamandla iindlela zonxibelelwano, kwaye i-AI ne-five G zisebenza ngcono kuneenkqubo zakudala.

Ingafikeleleka kakuhle kuba bayasokola abantu abahlala emaphandleni, kwaye ingaluncedo olukhulu kakhulu olo.

Ingangumbono ombi, kwaye ingangumbono ongekho rayithi, kuba into oyicingayo ingabonwa nguwonkewonke kuwo wonke umhlaba.

Unomathotholo ubaluleke kakhulu, ingakumbi kubantu abadala abangakwazi ukusebenzisa iifowuni, ingakumbi iifowuni eziziithatshi, nabantu abangafundanga, umabonwakude uluncedo ngolo hlobo.

Ndingasebenzisa igama lam lokwenyani ukuze ndaziwe ndidume, kwaye ndithandwe ngabantu. Kwaye ndingasoloko ndiyikhankanya indawo endisuka kuyo xa ndisasaza emoyeni.